Tjhehe, ha ke e sebedise ho fihlella e fela. Ke ae baballa hore ke tsebe ho e sebedisa letsatsi le latelang.

Sebini seo ke se tsebang ke Casper Nyovest. Seo ke se ratang ka ena ke hore mmino wa hae o aha batjha.

Molekane wa ka, matsatsing ana theko ya data e se e nyolohile haholo. Ka hoo, ha ke sa tla kgona ho dula ke reka data kgwedi le kgwedi. Ka baka la hore tjhelete eo ke e sebedisang ka kgwedi ho reka data, e ngata haholo.

Sena se ka etsa hore baqapi ba hlolehe ho bapatsa ditalente tsa bona. Artificial intelligent-e ha e re etse re be bohlale empa e re etsa hore re be botswa. Re hlolehe ho inahanela ka dikelello tsa rona.

Ke tla ba hlalosetsa mabaka ao a etsang hore ke hlolehe ho patala kontraka ena ya ka ya data. Hape ke be ke kope monyetla wa hore ke thole nako ya hore ke tsebe ho fumana tjhelete ya ho patala kontraka ena ya ka.

O lokela ho nka router eno le slip-e seo a se fumaneng ha a ne a qeta ho reka router. Mme a tle lebenkeleng ka dintho tseno.

Nka mo eletsa ka hore a bapatse talente ya hae di-social media-eng. Sena se ka mo thusa ka hore batho ba bangata ba bone talente ya hae.

Wi-Fi e nngwe le e nngwe e ngodiswa ka mabitso a monga yona. Ka hoo, ke sona se etsang hore e ikarole.

Ke tla leka ho itima Wi-Fi ya ka, ebe ke e light-a hape hore ke e qale fatshe.

Ke tla etsa hore ke fumane solar, mme ke e sebedise ho tlatsa mollo wa mohala wa ka.

Mosebetsing oo ho patalwa ho ya ka ditshwantsho tsa mmino tseo o di etsang. Ditokomane tseo ba di batlang ke CV ya hao le mangolo a hao a sekolo.

Ke kentse App e bitswang truecaller. E mpontsha mabitso a di-company tse nletsetsang. Sena se nthusa haholo.

Seyalemoya sa Qwaqwa radio se ile sa nlemohisa ka di-application-e tsa university ya Foreisetata tse neng di buletswe baithuti.

Ke tlo ba hlalosetsa hore ke rekile data bundle ya mashome a mahlano. Mme ha ke fihla lapeng ke re ke ae kenya seyalemoyeng sa ka, ha ke bone e kene. Ka hoo, ke kopa ba nthuse.

Ke tlo ba eletsa ka hore sena se tloba thusa hore ba se ke ba tshwara tjhelete e ngata moo ba tsamayang teng. Hape sena se bobebe hobane o se etsa ka metsotso feela.

Ke tla kopa motho eo a ntshwarele hobane ne ke le tlasa kgatello ya maikutlo.

O tlameha ho sheba lebitso la hotspot-e le hore ke mang a ikarabellang ho hotspot- eno? Hape o lokela ho sheba hore hotspot-e eno e notletswe kapo tjhe.

Ke tlo e sebedisetsa ho sheba melaetsa ya ka marangrang a jwalo ka Gmail Facebook le WhatsApp.

Ke lahlile karata ya ka ya decoder. E lahlehile ka tlung. Ha ho motho ae tsebang hore e lahlehile kae? Ka hoo, ke kopa le nthuse ka ho fumana e nngwe.

Nkgono, bophelo ba matsatsing ana bo bonolo haholo ha o sebedisa cellphone hobane o kgona ho romella le melaetsa ya hao. E kena ka yona nako, hape o kgona ho bua le motho le shebane ka mahlong.

Nka mo eletsa ka hore a qale ka dihlooho tsa ditaba pele a ka etsa eng kapo eng.